Indlela elula yokuthi ubhatale i-DSTV account ukwazele uzobukela ezemidlalo azinokutyabula emalini.

Ukuze kungabi namagingxigingxi kwezemfundo kukuthi abantwana bafunde kakuhle. Ubayinstolele iWi-Fi ikwazele idatha i-unlimited Wi-Fi ukwazele bangasokoli ngenethiwekhi nangedatha.

NguShaka uLembe. Heyi, into endiyithandayo ngawo ukuthi indikhumbuza kudala kulaa mfazwe yamaZulu.

Iingxaki zokusebenzisa i-social media uthi usesikolweni ukwi-social media kooFacebook kooWhatsApp. Xa kufika ixesha lokufunda ndingacebisa mna ukuthi ifowuni uyibekele kude nawe okanye uzivale iiakhawunti zakho ze-social media kwelo xeshana usafunda ngalo. Ngoba i-social media i-addictive, uyakwazi ukuhlala kuyo imini yonke ukwi-social media ungenzi nto.

Ukuxhatshazwa kwi-social media ngenye indlela ebuhlungu kodwa mna andikakajongani nayo loo meko. Ndiye ndibone kodwa abantu abake baxhatshazwa kwi-intanethi. Eyona ibuhlungu ngoba ekugqibeleni abanye abantu beneentliziyo ezincinci. Omnye umfundi wagqibela sekethathe ubomi bakhe ngoba zakexhatshazwa ngabanye abafundi kuyo yona le nto ye-intanethi. Kodwa ke ngoku xa ungadibana naloo meko sowuyakwazi ukuyibika loo meko emapoliseni.

Xa kuthethwa ngedatha into endiyicingayo yokuqala yidatha le siyisebenzisayo kwezi cellphones zethu esizisebenzisayo.

Khona enye into yeZanele African Movement, yiyo mna endiqondayo ukuba iyalukhuthaza ilutsha ngoba iphinde inikisane ngamathuba omsebenzi khona apho.

Ewe, ndiyayisebenzisa ngoba kwelinye ixesha sisube singanalo ixesha lokubukela ithivi okanye useteksini urhalela ukuva iindaba, ungene efowunini.

Kuthetha ukuthi ude urhulumente afake iWi-Fi kuloo makhaya ukunceda, iyanceda nasebantwaneni besikolo nakwabanye abantu xa ufuna ulwazi oluthe vetshe kwezinye izinto. Kwezinye iilokishi azikho iilayibrari ngoku, ezi Wi-Fi ziphinde zincede kwezo nto ezinjalo.

Ukuphucula kakhulu ngoba kungangadingeki ukuthi abantu baye zikliniki. Amayeza wabo bawathatha, bawacofa apha efowunini adilivwe kwezo ndawo bahlala kuzo.

Ezo meko zezi zokuba ungakwazi ukuthi wenze kwanto ngezinye iindlela ngoba sowuxhomekeke efowunini. Nokucinga awusakwazi naxa ubhala into sowuvele ukhiphe ifowuni uhambe uye kwi-intanethi ufumane ulwazi, ufumane ulwazi ngaloo ngaloo nto, ugqibele sowuyibhale phantsi le oyikope kwi-intanethi.

Ewe, ndingayithengela ngoba ngoku kweli xesha langoku ifowuni iyadingeka. Uchole ukuthi kwenzekile ukuthi ashiyeke yedwa endlini kube khona into akayidingayo. Makenefowuni noko angakwazi ukuthi akwazi ukuxhumana nawe ngendlela elula ekhawulezileyo.

Iyanceda kakhulu laa nto ukuba kube khona igruphu yosapho kwezi WhatsApp kuba noko niyakwazi ukuncokola nonke ngexesha elinye kunokuthi ningathethi ngee-phone call.

Makhulu ukwazi ke kuWhatsApp uyakwazi nokuthumela isithombe, iividiyo okanye xa xa ungakwazi ukubhala imeseyiji ethile, uyakwazi ukufaka into ekuthiwa zii-voice note ngoku kweli xesha langoku. Eyona ndlela elula xa ufuna ukuthetha into uvele uthumele nge-voice note.

Umsebenzi wokuqonda intetho kwifowuni uvumela abasebenzisi ukusebenzisana nezixhobo zabo besebenzisa imiyalelo yelizwi speech recognition, inceda ngaloo nto efowunini.

Ingaqala ngokuthi ifake iintetha ezisetyenziswayo kwiindawo neendawo. Umzekelo, Xhosa, siSotho, Zulu zonke ezi language kungadingeka ukuba zifakwe ukwazele imiyalelo yabantu iphumeze efowunini.